Dumela ntate Ditsebe jwalo ka ha o ikarabella ho tsa lefatshe naheng ya rona Afrika Borwa. Ho na le naha e nngwe haufinyana le mo re dulang teng e le kgolo haholo. Ke ne ke lakatsa ho tseba haholonyana ka yona hobane ho na le projeke e ke batlang ho e etsa ho yona e tla thusang setjhaba. Nthwe ne ke batla ho e etsa. Ne ke batla ho aha mall-o, o moholonyana haufinyana hobane mall-o tseo ho tse ho rona mo di hole haholo. Ho no tlo ba beterenyana ha o no thwe ho na le mall-o haufinyana. So, ne ke tla etsa , ke ne ke tla thusa setjhaba haholo ka hore mall-o o be teng haufinyana mona na ha ka fumana thuso ya hore ke tsebe ka yona naha ena na.

Mptjhe, ke nonyane e kgolo e kgolo haholo ho fetisa dinonyana tse ding kaofela lefatsheng mona. Ke nonyane e naleng matla ya maoto a matelele, e matha lebelo ho feta ka ho fetisisa. Lebelo la teng nkare la pere mahe a teng a maholo haholo, ebile ekare botlolo ebile a thata le ho ba thata le ho nka le thuba ho thata haholonyana ho le thube. Ebile mafatsheng a mang ba di sebedisetsa ho hlodisana ka tsona mabelong.

Tuna ke mofuta o mong wa tlhapi o hlahang lefatsheng la Japan-e. Haholo e sebediswa ha e se kentswe ka hara makolokoti. E na le Vitamin B, B12 le Vitamin D.

Dijo tse o ka di fumanang majweng a lewatle ke tse na na. O ka fumana di o ka fumana tse ding tsa dijo tse bitswang di-jellyfish, mme di na le vitamin-i ho tshwana le tsa, tsa tuna. E leng vitamin B B12, vitamin D le omega 3. E leng yona ho thusa ho fokotsa mafura.

Dikotsi tsa diterekere tseo tsa diterekere tseo ke tse kileng ka di bona . Ha trekere, e kile ya wela motho, kapa trekere ya mo lahlela ka pele mme ya wela ka pela yona ya mohata ho fihlela a shwa . Ka baka la hore menahano ya hae e ne se moo ha ntsa a sebetsa. Kelello ya hae e le hole.

Ke eletsa sehwai hore a tsamaye a ye mabenkeleng a meriana ya dikokonyana. A botsisise haholo hore ke moriana e feng a ka e sebedisa ho ka bolaya dikokonyana tseo ebile e be moriana e e senang ho ba kotsi ho yena, kapa eo e senang ho tlo bolaya le dijalo tsa hae.

Hore le kgone ho fumana di-grant tsena, le tlameha ho be le be le dipampiri tsa bopaki, hore ke wena mong wa kgwebo . Bopaki ba lekgetho . Bopaki ba hore lefatshe leo ke la hao.

Heso, rona moroho, ha o phehiwe, ra o kgabela, re a o hlatswa. Ebe ha a qeta ho o hlatswa re o tshela ka pitseng. Re o pheha nakonyana hore o bele. Ha o qeta o tshela letswai ha e bo ne ke teng, o ha o le motho o ratang dinoko, o tla o noka. Tshele ditapole ha ho na le eie o tla e tshela le yona ka hare. Mme o o tlohela ha nyanyana hore o bele ho fihlela o butswa.

Nna masimong a ka ho na le sefate sena se re se bitsang sefate sa tsebe ya tlou. Sona sefate se na na se kotsi haholo. Mme sona ha wa tlameha ho se tshwara haholo kapa ho se isa mohlomong, hobane o tla qetella o ruruha haholo . O hlatsa, o na le letshollo haebane o o sekile wa wa se kenya molomong. Sona, ho o itlhokomele kore o mpe feela o bapalle holenyana le sona. Ke tla o bontsha sona le ha re le holenyana tla o bontsha hore ke sane ebile ha hobane o batla ho se tshwara o ka se tshwara mara otla hlapa matsoho ka sesepa ha re qeta.

Tjhehe, motho o mong le o mong a ka se kgone ho ba le naha ya hae, hore a leme, hobane bo ngata ho se ho tletse ebile, se di tshwerwe ke ba basweu. Rona batho ba batsho hara tsona re ya balwa . Mme naha naha ena ha e kgolo hakaalo hore mang le mang a ka kgona hore ba ka etsa jwalo.

Lebese ha le qeta ho hangwa kgomong le tshelwa ka hara makolokoti a teng a maholo a di 9 KG. A dibotlolo tse ka tsa kgase tjena, a tshelwa ka moo for matsatsi a itseng ebile a kgona ho dula nako e telele ho feta ka moo a dulang ka teng dishopong . Pela ba ka ba ka tlosa tomoso eo ya teng e dutseng ka hodimo ke yona e thusang hore lebese le dule nako e telele.

Thatohatsi ya ka ya dijo tse omisitsweng ke ke ithatela haholo ditholwana . Mme le sehwapa le sona ke ithatela mara, empa sehwapa ho thata, hore nka se, nka se etsa . Mara ditholwana tsona ho bonolo haholo hore o di omise, ha feela o di seile hantle ka ho lekana, o bo di beha letsatsing.

Dimela tse holang tse holang naheng haholoholo ke meroho e tshwanang le bo thepe, se rue . Ke tsona haholo tse hlahang naheng .

Ho ya ka tsebo ya ka , ke lemohile hore haholo mesebetsi ya masimong ho so le thata haholo, le ha batho ba bang ba bo mme ba kgona ho sebetsa. Mara haholo ho na le monyetla o, o, o bobebe ho batho ba bo ntate.

Ka tjhebo ya ka, ke nahana hore ntho e ke ntho e lokileng hobane haholo ho etsahala hore dikokwanahloko tsena e be tsona tse etsang hore meroho e hole dijalo di kgone ho mela hantle.

Haholo di meroho e kenang le e ba e kenyang hara makolokoti ke , ke dinawa ke bone haholo, le konofolo le yona ba e kenya hara makolokoti le di-shop-ong mona, ra kgona ho di bona hore tsena na ebile o kgona ho di sebedisa le a le ka mora nako e telele.

E, nka kgona ho ba thusa hobane tjhelete e, e tlameileng ba tlo e fumana kamora dilemo tse itseng. E bohlokwa haholo hobane ha jara tse se di fetile tsa tsa mosebetsi, ha o so le thata hore ba ka fumana mosebetsi nqeng e nngwe jwalo ka bo UIF-e, bo provident provident fund. Di ya thusa haholo maphelong a bona.

Ho ya ka nna nka buisana le bona hantle hore hobane ho na le batho ba bang ba sa tsebeng ho ka hlaba kapa ho hlatswa le ho seya nama ka moo e tlamehile e seuwe ka teng. Ba batle batho ba tsebang ho ka hlaba diphoofolo tseo hobane batho ba bang ba ka hlaba ba etse ka moo, ho tlamehile ho etswe ka teng. Mare batho ba ba kula kamorao hore ba je dijo tseo. So, ho betere hore ba ka fumana batho ba tsebang mosebetsi oo wa ho hlaba, ho hlatswa le ho seya nama. Le ho e kenya hantle mme e tlamehile e kene teng. E iswe di-shop-ong e etswe hantle ke batho ba tsebang.

E se ka mmuso, nako le nako, o ka dula o ya dikgwebong tse haufinyana kapa dikgwebong tsena kaofela ha tsona. Hora ho ya ho sheba hore na dikgwebo tsena hore e nyane kapa e kgolo hore e register-ilwe na. Haebane e register-ilwe ba ba kgone ho ba jwetsa hore re na le monyetla o tjena wa ditjhelete. Ha le hloka dithuso re kopa le le re tshware ka mohala hore re kgone ho thusa mo o kgonahalang teng.

Yona tjhe, temo ya metse ya toropong ha e bapale kannete nthong . Ho thusa ho matlafatseng ha moruo. Hobane bongata, batho ba rekisang, ba ba lemang, le ba rekisang dimela kapa e, ba rekisang dimela. Bongata ha se ba register-ilweng. Ke batho feela, ba ithusang ho hore ba je malapeng. Tjhelete ho be le lekeno le le etsang le kenang ha ke nahane hore le tax-e ba kena ho yona.

Nna tjhe, nka kgetha naha hore ke kgona ho ba molemi hobane ha se ke limile e tla se ke tla dula ke lema mehlaena. Ebile ha e le lebala le leholo, teng hee, ho tla dula ho lemuwe, hore ke mariha hore ke lehlabula hore ke neng fela. Ke tlo dula ke lemile, ebile le tjhelete nka dula ke etsa nako le nako.